Umvubo ngumphokoqo odityaniswe namasi. Umphokoqo wenziwa ngomilimili apho uzowuthatha amanzi ashushu abilileyo udubele ngayo, udubele nomilimili uzenze ingathi ibe zizigaqa, ugalele esityeni. Wona amasi uyakwazi uwasenga enkomeni okanye uwasenge ebhokhweni, abanye ke bade basenge nasegusheni. Owona endiwaziyo nendiwaqhelileyo ngamasi asuka enkomeni apho azawuxutywa esityeni esinye nomphokoqo owenzileyo.

Abahlobo bam abangamadoda kufanelekile into yobana baphathe iingubo ezimhlophe ezinemigca emnyama ukubonisa nokuhlonipha umcimbi esingawo. Okanye baphathe iibhatyi ngoba umntu ongutata kunyanzelekile ukubana xa kukho umgidi okanye intlangano ethozamekileyo baphathe ibhatyi.

USibonda ngumntu ojonga imfuyo okanye indlela imfuyo engayo ekuhlaleni. Xa imfuyo ilahlekile kuye kubizwe uSibonda ibe nguye okukhokelela uphando okanye ofumanisayo uphando oluphangaleleyo malunga nokwabiwa lwemfuyo nangendlela imfuyo ephethwe ngalo phakathi ekuhlaleni. Nabantu abazayo basuka kwezinye iilali, nguye uSibonda oye abajonge ngoba kubalulekile ukuba ilali nalali ibazi abantu abaza ukuzotyelela kuyo okanye abazohlala kuyo.

Andiyiboni njengento elungileyo ngoba kudala yayingekho into yokuba umntu aqeshe abantu okanye umntu ozamphekela xa kukho umsebenzi wesiXhosa. Umntu ungafane enze njalo xa umsebenzi wesiXhosa ungathethi. Kodwa xa uthetha umsebenzi wesiXhosa, kubalulekile umntu ukuba ancediswe ngabantu abazaziyo ukuba bendile kwemizi ende kuyo kwaye bayalazi uxanduva elufuneka ukuba baludlale kwimizi enemisebenzi. Nabantwana bekhaya kufuneke nabo banganqabi egoqweni apho umlilo ukhoyo ukuze nabo bakwazi ukufumana ifuthe lwawo lo msebenzi neentsikelelo.

Amantombi ekhaya aqinisekisa ukuba izinto zihamba ngokwendlela ekufuneka ukuthi zihambe ngayo ingakumbi ekutyeni. Xa kuphekiwe amantombazana ekhaya kufuneka bathathe ukutya banike wonke umntu osendlini kukuqala kumntu omdala ukuya ebantwaneni. Ukuphithizela kwabo abantu bangamantombazana kuye kudingeke into yobana naxa sele kufuneke kuhlanjwe izitya, ngabo ekufanele ukuba bahlambe izitya. Kwaye loo nto yenza ukuba umsebenzi ukwazi ukuba nenkqubekela phambili ngoba wonke umntu unayo indima ayidlalayo.

Mtshana wam, ndiyeva ukuba ungxamele ukuba ungene esuthwini okanye ungxamele ukwaluka. Imbangi yokuba ungade uve mntu malunga nemeko yakho yinto yokuba sidibene thina silusapho sacebisa ukuba sizawubetha imali, ugqiba kwethu sikwazi ukuza kuwe sikuxelele ukuba sime phi malunga nemali. Sikwazi kuya kumntu ofaneleke enza lo msebenzi ekufaneleke ewenzile kuwe xa zonke izinto zidibene, xa zonke izinto seziphelele.

Ndiqala ndibale kwisizukulwana sokuqala ndiphele kwisizukulwana sesithathu ukuqinisekisa ukuba andizalani nalo mntu uzama ukukha ukwakha ubudlelwane nam.

Oomakhulu banendima enkulu abayidlalileyo empilweni zabantu. Xa sithetha ngabafana oomakhulu kuqala baqale bafundise abafana indlela yokuziphatha nendlela yokunakekela ngalo ikhaya labo. Ungafumanisa ukuba umakhulu uhlala nonyana wakhe kuphela kodwa ungafunga ukuba uhlala namanye amadodakazi akhe okanye abantwana abangamantombazana. Ndlela le umfana umakhulu emfundise ukuba kufuneke acoceke ikhaya nangaphandle nendlela yokuziphatha, nendlela yothetha nabanye abantu abadala, iintanga zakhe kunye nabantwana abancinci. Oomakhulu baye baveza indlela okanye icala lempilo bona abafana abangaliqondiyo. Yingako abafana abakhuliswe ngoomakhulu baye bahluke kwabanye